Iimeko zemozulu ezinjeengemvula enkulu, izaqhwithi, umbaneko okanye ikhephu zingaphazamisa izixhobo ezi zonxibelelwano zedijithali zibe sesona isizathu sokuba intanethi okanye yophuke ngokupheleleyo.

Ewe, ngamanye amaxesha i-smartphone iyasiphazamisa koba ndigxila kwisaziso okanye umyalezo endaweni yokuba ndimamele okanye okanye ndinxibelelane nabahlobo nosapho or kunciphe umgangatho lonxibelelwano lwethu.

Ndingakucebisa ukuba uyijonge umculo wakho kuYouTube, Spotify, Apple Music apho kudlalwa khona umculo wabaqulunqi Mzantsi Afrika.

Xa kuthethwa ngedatha into yokuqala ithi qatha engqondweni yam kukuxhuma kwi-intanethi. Kungenxa yokuba idatha isetyenziswa kakhulu kwi-smartphone ukujonga iisayithi, ukuWhatApp-a okanye ukubukela ama-videos.

Ndicinga ukuba kufuneka kuvunyelwe izixhobo ezininzi ngexabiso elifanayo kuba iintsapho zihlala zihlelene ngeendawo hlulelwene ngeendawo kodwa zisebenzise akhawunti inye, oku kukukhuthaza kusetyenziswa okusemthethweni kunye nokwanelisa kwabathengi.

Hayi mna zange yandichaphazela kodwa umakazi wam yakhe yamhlela wafumana enye i-SMS ibixela njengebhanki yakhe imcela ukuba aqinisekise iinkcukacha zakhe, wathi xa ecofa imali yanyambalala kwiakhawunti. Oku kwamfundisa ukuba angaze anike iinkcukacha zakhe nje nanjani na.

Ndiza kuqinisekisa ukuba kukho umbane ozinzileyo, i-intanethi ethembekileyo kunye nezixhobo ezifana iitafile ne-laptops. Ndize kubeka indawo ezolileyo yokufunda, ndibeke imida yokusetyenziswa ukuze kungabikho phazamiseko kwaye ndibaxhase xa befuna uncedo.

Banikela ukumamela iindaba kunomathotholo kuba kulula ukuphulaphula ngethuba besenza eminye imisebenzi endlini kuye kungabikho mfuneko yobukela ethivini.

Ewe, ndingawumamela unomathotholo kodwa ndiwufumana ulwazi malunga noqikelelo lwemozulu ngenxa yokuba ulwazi lwalo lwaso lunika imihla ngemihla lufikelela lula kwaye lunokusetyenziswa naphi na.

Ndathi xa ndijonga ii-bundles kwi-app yebhanki ndafumanisa isaphulelo esikhethekileyo sisibonelelo ngedatha ezinintsi ngexabiso eliphantsi, ndavuyiswa kubona ukuba ndingagcina imali ngexesha elifanayo.

Ewe, bukhona ubungozi ukuba wonke umntu ovunyelwa ukufikelela kwi-intanethi yasimahla. Kungenzeka kubekho uxinzelelo kwinethiwekhi kunciphisa isantya.

Ewe, ndakhe bazame ukusebenzisa i-power bank ukugcina ifowuni yam igcwele kunye nerutha yebhetri ukuze ndihlale nxibelelana. Kwabasebenza kakuhle ixesha elifutshane ndavumela ukuba ndifumane i-imeyili kunye ndisebenzise uWhatsApp nangona umbane ungekho.

Ndathenga idatha erongo ngempazamo aba umthengisi akafuna ukunditshintshela kuba ke i-airtime ayitshintshisi emveni koko zange ndiphinde ndikhululeke kwaye ndangumntu oxinanisayo xa ethenga into edibene nedatha kunye ne-airtime.

Ewe. umhlobo wam waxhatshazwa ngeakhawunti yakhe imeyili emva kusebenzisa iWi-Fi yasimahla engakhuselekanga. Ulwazi lwakhe lwabiwa ngaphandle kwegunya lakhe.

Ndingacebisa iintombi zam ukuba zibeke ixesha elimisiweyo lokusebenzisa i-intanethi, zisebenzise ii-app zokulawula ixesha. Zixakekele ngemisebenzi ephilayo njengomdlalo kwaye zihlala xa zifuna uncedo.

Abaphembeleli bachaphazeleka ulutsha ngokubabonisa indlela yokunxiba, yokuthetha, nto leyo inokubenza balungise izinto abazibona ukuze bamkeleke. Bangenza ulutsha luzive luxinzelekile ukuba aluhambelani nento ethandwayo kodwa banokubalisa nangezimvo ezilungileyo njengokuzithemba nokuzikhathalela.